Kumele ukuthi uthole isihlahla esizokwazi ukwenza leso sipuni sekhuni. Usikhuhle usikhuhle, uzame ukwenza ukuthi sibe nomgodi phakathi uzokwazi ukuthi sibe yisipuni. Bese uthola upende ozokwazi ukuthi usipende ngaso.

Ngiye ngikuthenge uma ngiholile ukuthi kanye ngenyanga. Ngoba ngisuke ngifuna ukujabulisa abantwana, nanokuthi ngisuke ngazi ukuthi ena angeke ngize ngishodelwa imali ngokuthenga lokhu kuhla.

Umuntu ulandwa ukuze umoya wakhe ubuyiselwe ekhaya, angahambe ezula zula engazi ukuthi ekhaya kukuphi.

Kufanele izingane zikhuliswe ngabazali bobabili, ngoba abazali abafani. Umama uma kuwukuthi unomoya ophansi, ubaba uzoba khona ukuthi abuyisele iy'ngane endleleni angazidlalisi azincokolise. Uma zenzile okubi kufanele zijeziswe. Omama kanti banoxolelo baney'nhliziyo ezixolayo kakhulu.

Abantu abashadile kufanele babambisane kulo mshado wabo. Babonisane uma kuwukuthi kukhona umuntu owenze okubi. Balalelane futhi, umuntu uma ekutshela ukuthi ukuthi nokuthi akakuthandi ungakwenzi. Kube neqiniso futhi emshadweni. Bahloniphane futhi, kungabi ukuthi kukhona omunye obona ngathi yena mkhulu kunomunye.

Izinselele ezokuthi, uma kuwukuthi akuwona umuzi wakho, awushadele kulowo muzi, ngeke uze ukwazi ukuthi uzinikele ngokuphelele kuwona. Angeke nize nikwazi ukuthi nibambisane kukhona nokuningi ukungahloniphani uma ningashadile. Angiyiboni kukhona inzuzo ngaphandle kokuthi abantu basuke befunda ukuthi bafuna ukubona ukuthi umuntu lo abahleli naye, bayafanelana yini bangakwazi ukwakha umuzi naye. Yisona kuphela isifundo ongasithola ngokuhlala nomuntu ongashadile naye.

Thina uma sikhula sakhuliswa ngokuthi thanda umakhelwane wakho ngendlela ozithanda ngayo, ngoba angeke usizwe izihlobo zakho kuphela. Usizwa nangabantu ongabazi abangabona izihlobo zakho. Isihlobo isikhathi esiningi asijwayele ukuthi zikusize. Kodwa umakhelwane wakho, uyena ohlale umbona zonke izinsuku ohlala naye isikhathi sonke naye.

Uma indoda ihlabile iyaye ibize omakhelwane nomphakathi beze bazohlala bonke badle, bakhe ubudlelwane, bazane, bakhuthazane. Nanokuthi nomunye naye uma kuwukuthi useyabona ukuthi yazi nami kufanele ngesonto elizayo, ngihlabe nami inkomo ngike ngibize omakhelwane. Kugcine kuyindawo ekahle. Amazulu ahlangana ngokudla noma kulotsholwa, kuba khona ukudla. Noma sekuhanjiswa umbondo kusuke kuwukudla.

Ngingathi nje mina, hlonipha amasiko abanye abantu ukuze nawe bawahloniphe awakho. Ungawabukeli phansi amasiko abanye abantu ukuze nawe awakho bangawabukeli phansi. Ukuze bawazi bawaqonde amasiko akho, banike isikhathi sokuthi bawazi, nawe uthathe isikhathi ukuthi ubone ukuthi bakwenzelani lokhu abakwenzayo.

Eyi ukuhlukanisa umhlaba kunzima. Ngoba awukwazi ukuthi ngempela wenze isiqiniseko sokuthi abantu bobabili bathole indawo elinganayo. UZikhali uzobona engathi ekaNgqulunga inkulu indawo, Nongqulunga acabange ukuthi ekaZikhali inkulu, indawo kuneyakhe. Ngeke baphinde futhi bazwane bathelelane amanzi labo bantu. Nemindeni yakhona izogcina ingakhulumisani ingazwani.

Kufanele uDuduzile abe nesibindi ukuze akwazi ukuthi aphathe isikhundla ekuyeke kuthande ukuthi isithathwe amadoda. Ngoba bangeke baze bamlalele, azame ukuqinisa nezwi uma ekhuluma ukuze abantu bamlalele. Ngoba ena bazomthatha ngokuthi hha umuntu wesifazane lo akazi lutho. Umulalela kanjani umuntu wesifazane? Ngeke baze bawathathe ngisho amaphuzu awabekayo njengamaphuzu abalulekile. Bazoy'tshela nje ukuthi hhayi lo uyadlala nje, uyadlala yabo, ngcono, kube umuntu wesilisa.

Ngizokhuluma ngomlilo. Besijwayele ukukhula sibasa umlilo, sibeka amabhodwe, sihlale la sizungeze umlilo sifudumale. Eceleni sibeke amanzi okugeza. Manje impucuko isilethe izinto ey'ningi, sekunamaketela, kunamabhodwe kagesi. Umuntu usey'hlalela ekhishini yedwa akusafani nakuqala ukuthi ubethi umama uma epheka, sibe sikhona nathi sila eduze kwakhe sifunda nezinto eziningi. Esikwazi ukuthi sithuke sesisebenzisa sesesibadala.